Mo setsong tsa rona re apara diope le makgabe mme fa nako e ntse e tsamaya nne a fetoga fa batho ba dirisa masela go dira diaparo tsa setso.

Ke akanya gore moaparo wa setso o kanna wa ka gonne ya go re bontsha ka mmogo e le gore ee ipela ebile re tlhompha setso sa rona ya gore re represent-a jaaka re le ba-Tswana.

Gore moaparo wa setso o ke nagana gore montle mosadi fa o le banne masela, bašwa ba apere ya dijalo mo magetleng ke nagana gore moaparo o siame thata gore ne jaaka gore mosadi o fa seriti, o a tlhomphega mo setšhabeng kgotsa mo re leng, tikologo.

Ee, ke nagana gore tsone di rotloetsang bana ba sejaanong gore ba apare dilo tse tshwana ka gonne bone ga ba bone diapere ka setso ba nagana gore tshwanetse gore batla di apara jaanong ba nagana gore ga ba diapere ba tlhomphega, ba na le seriti ka gonne ba di bone diaparo ka one meletlo le ditso.

Setso sengwe le sengwe se na le mokgwa o e le goreng bone ba ikemela ka one, go na le ditsela se le gore ba ikemelela gone go na le moaparo o le gore ga ba emela jaaka ele ba seo se jaaka fa ba-Pedi, ma-Zulu ba dirisa mebala e le goreng e bontsha thata e mo leseding ke ka moo o kgona go bona gore mebala e itseng emela mabedi mebala e itseng fela jaaka le le rona re na le mebala e le goreng ya re emela jaaka re le ba-Tswana. Mme ke nagana gore dilo tsena di na le seabe mo go kgona jaaka baetapele ba setso rena seriti, di rena tlhompho, di nna boineelo, di nna boitshoko go tlhokega mo tsamayang teng.

Mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse gore a apare mosese o moleele o e le gore o feta lengwe le a be a pega le mo wa fitlhetseng bo nako e itseng fa nako e ntse e tsamaya mosadi o kgona go o apola tšale mme ka nako tsotlhe tshwanetse gore mmele wa gagwe o dule le gore o apere dilo tse le gore ga di bontshe nama ya mmele mme ke direla gore ba dira seka gore di go bontsha gore jalo mosadi o nyetsweng mosadi o na lelapa ka jalo ga gona gore o ntse o lebelela-lebelela banna ba bangwe o nna le monna wa ebile monna wa gago a tlhomphege mo motseng ka kakaretso.

Diaparo tsa setso sa tsone gantsi letlalo la kgomo kgotsa ditso go ya ka lone lesela la mmala o goreng o ka di ke nagana gore ke ka ntlha ya rona kgomo e na le tlhompho thata. Jaanong re le ba-Tswana kgomo ke yone e re emetseng kgomo, ke yone e le goreng ra e tlhompha, re na ka mokgwa le gore tshwanetse re tsa rona ka moaparo e re dirisang gantsi go tsone ke gore letlalo le gore re dira sone diope, re dira le one makgabe, re dira le tsone ditlhako tsa gona ka letlalo la kgomo.

Ka magareng ga basadi le setso jo gore basadi ba tlhompha diaparo tsa bone tsa setso ebile basadi ha ba apere setso sa rona re kgona go ba bona gore tota batho ba ke bone basadi ba kamoso, ke bone ba rona ba gotse ba tshwere malapa kamoso, ke bone le gore e nna bone bomma motse ba kamoso ebile ke bona thuso ba refa setso, ba refa meetlo, ba refa melawana ya setso sa bona ka boripana.

Ke nagana gore meaparo ya setso le moaparo wa fashion-e ga jaana di ka se tshele mmogo ka gonne nou jaana fashion-e batho ba apara marokgwe ga go sa ba baithopi, ga go sa apara makgabe ka pele ebile basadi ba apara marokgwe jalo ke nagana gore dilo tse pedi tse di ka se tshele mmogo.

Dijo tse di kgolaganyo di tlhagisa basadi go apare go emela dijo tsa bone gore dijo tsa bone di tlhomphegile mo setšhabeng ka boripana jalo ke nagana gore di na le seabe mo ka gore re kgona go bona gore motho o ke wa setso sefeng kgotsa o boela mo go one setlhopa sefeng ka mokgwa wa bereka teng kgotsa o itshwere ka teng gore go mongwe wa go motho o ke mo-Tswana tota ga latlha setso sa gago.

Ke nagana gore fashion-e ya ga jaana e rotloetsa go leka-lekana ga basadi le banna ka gonne ga jaana mosadi yo o nyetsweng o kgona go apara borokgwe ga gona gore mosadi yo o nyetsweng o apara mosese o motelele kgotsa mosadi yo o nyetsweng o aparang mosese o fetang mangwele. Ga jaana mosadi o kgone go apara fela borokgwe jo le gore bo bokhutswane bo e le goreng ga bo fete le mangwe jaanong fashion-e ya ga jaana ga e rotloetse ngwao-ngwao, ngwao e latlhile thata banna le basadi ba leka-lekana go ya ka fashion-e ya ga jaana.